Mishumo minzhi ano maḓuvha ivho khumbelo dza hone dzi rumelwa nga dzi internet nga dzi email zwino zwine musi arali muthu kana muswa a si na data zwi a konḓa sa izwi hu songo tsha fana na zwa kale zwine musi muthu a tshi ḓo tou isa khumbelo yawe nga poso kana tshi ḓito ya hanefho a kho tholwa hone fhedzi ano maḓuvha hu na hu na zwishumiswa zwinzhi zwo no ṋea vhathu data kana Wi-Fi ya mahala zwino vhaswa vhanzhi vha nga ḓi thusa vhaya haningei kana vha ya khadzi internet cafe u kona u leludza.

Datha data dza hone dzi a ḓura vhukuma ano maḓuvha ndi nga ita tsumbo uri u wane wo ṱhanwe wo renga data dzine dzi ita one gig u tshi kho ri ṱhanwe u ḓo kona rumela khumbelo dza mishumo ngayo kana kana u ḓo kona u ita mishumo yavho ya zwikolo. Fhedzi u wane hu sa thu fhela na mithethe miṱanu u wane data dzo fhelela ngoho zwone zwine zwi a konḓa vhukuma tshiṅwe tshifhinga u wane u tshi kha nyimele ya shishi ine ṱhaṅwe i kho ṱoḓa u na inthanethe hu tshi kho to rumela zwiṅwevho huṅwe u tshi sedza masheleni ane wavha nao pfa muthu ane a kha ḓi to ṱoḓa na mushumo u wane ngoho u si khou kona u swikelela.

Musi nṋe ndi tshi renga data u tou amba ngoho kanzhi tshithu tshine tsha nṱuṱuwedza ndi mutengo a thi rengeli muthu data ndi kho vhona uri mutengo u nṱhesa data hedzo dzi kho ḓura ri thoma ngau sedza dza fhasisa uri ndi dzi fhio nahone data edzo dzi ḓo dzula maḓuvha mangana musi ro sedza na mutengo uyo nahone nazwori ndingana data edzo ndi tshi khou sedza nazwo nyaga u dzi shumisana.

Theḽomedisini i ya thusa vhukuma ndi tshi khou sedza kha yo kha dzi nyimelo dziṅwe dzi ne nda muṋe nda vhuya nda ṱangana nadzo ndi thanga lwo fhiraho ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho vhaisala nda ṱuwa nda ya ngei hune ha rengiswa hone mishonga kha tshiimiswa etsho kanzhi hu wanala vhaongi vha manese huvho si na dokotela tshiimo tshe ndavha ndi khatsho tshi khou ṱoḓa na madokotela. Nda vha na wa mashudu uri kha tshi imiswa tsho vha ndi hezwila zwi nopfi theḽomedisini zwine wa kona u amba na dokotela vha si hanefho tsini ndo vhuya nda kona u wana thuso dokotela a kho ṱalutshedza khonani wanesa zwori kha to zwi itisa hani u itela uri a kone ri thusa zwo ndi vhona ndi zwa ndeme shumiswa themba tsini nga maanḓa ro sedza kha vhupo ha mahayani une wa wana hu si na madokotela tshiṅwe tshifhinga.

Yone heinoni vhuṱali ha maitele kha dzi AI yone vhutshilo hashu nahone yono ḓi thoma u vhu shandukisa hu tshe zwino ri saathu u swika na kha miṅwaha ya kale vha amba ndi kho ri miṅwaha i ḓaho wanga sedza mishumo minzhi na yone i ḓo fhela sa izwi AI. Iyi no ni i tshi kho ḓihulesa itshiya no uya na hone i kho ḓi dovha ya leludzela na vhana vha tshikolo kho nwala dzi tshuṅwahaya ya dovha ya thusa na kho gudisa zwinwe zwithu zwine nga vhe ngoho yo vha i siho ngoho phindulo dza hone vhathu vha tshi ḓoto u thoma wa tou dzi yela tshikoloni fhedzi zwino huna AI u a kona u wana na phindulo dza zwithu zwinzhi hanefho tshanḓani tshau.

Thikhedzo ya luambo ndi ya ndeme vhukuma kha dzi ṱhingo thendeleki na kha dzi computer, sa izwi asi vhathu vhoṱhe vho no pfesesa kana u ḓivha luambo lone lwa tshiisimane. Zwino musi arali hu na thikhedzo zwi a kona u leludza u itela uri vhathu vhoṱhe vha kone u vha vha kone u ḓi wana vha khou kona u shumisa dzi computer kana dzi ṱhingo thendeleki henedzo dzine dzavha dzi kho wanala. Tshiṅwe tshithu tshine tsha thusa ndi uri ṱhaṅwe u wane muthu a bvaho mashango ḓavha o ḓa hanefho vhuponi ho imaho ngauri a wane ṱhaṅwe muthu a sa pfhi luambo na vhathu vha ne ṱhanwe o ya khavho vha sa pfhi luambo lu ne a amba lwone fhedzi arali hu na dzi thekinoḽodzhi dzo no kona u katela nyambo dzoṱhe dzi a kona u leludza nyambedzano vhukati ha uyo muthu na vhadzulapo vha hanefho.

Tshithu tshine vhathu vha nga kona uita tshone ndi u thoma u sedzulusa uri dzi puḽatifomo edzo kana edzo dzi dzi dza tshikhala ndi dza vhukuma na. Sa izwi ano maḓuvha hono vha na vhugevhenga vhunzhi ha tshiṅwe tshifhinga dzi puḽatifomo edzo dzi avha dzisi dza vhukuma musi muthu a tshi to dzhenisa zwidodombodzwa zwoṱhe zwa bannga wa wana tshumelo eyo isi ya vhukuma. Wa wana wono dzhielwa dzi tshelede dzau tshiṅwe tshithu tshine wanga ita ndi uri musi arali u tshi kho shumisa tshumelo edzo wa si wane tshumelo yavhuḓi u tea u ita kose kose ya uri u wane tshelede yau murahu.

Nṋe vho athi tu tovha muthu wa muzika fhedzi ndi a ḓi ḓivha zwiṱukuṱuku ngazwa tshaka dzine dza vha hone ndi ndi ya u thoma ine ndi nga yi amba ndi hei noni RNB . Kanzhi huvha hu mizika yeyi yo dzikaho ine muthu u a kona u i tevhelela murahu a tshi imbelela. Iṅwe vhuṅwe lushaka lune nda luḓivha ndi lunwe lune lwa pfhi the bliss ndi nyimbo dzine dzine dzo dzikaho na hone dzi kanzhi nyimbo dza hone dzi vha dzi dzi tshi tonga dza zwililo. Iṅwe lushaka lu ne nda lu ḓivha ndi lwa dzi hip hop ndi yone ine ya funeswaho nga vhaswa vhukuma ivha i nyimbo dzedzo dza kho amba nga zwithu kanzhi zwi no kho itea hanefha ḽifhasini i vha i tshi tou nga zwirendo arali wa zwi sedza nga ḽiṅwe ḽiṱo. Iṅwe iṅwe tshaka ya muzika ine nda i ḓivha ndi ya gospel gospel ndi nyimbo dzedzi dzau renda dzine vha swika vha dzi thetshelesa dzi kerekeni musi vha tshi rabela.

Luzwa ndeme nga maanḓa uri tshivenḓa na tshone tshi vhe luambo lune lwa shumiswa kha matambwa, ndi a tenda uri ṱhaṅwe ulu noni luambo lwa tshivenḓa alu tou vha na vhaambi vhanzhi fhano dzhangoni ḽa Afurika Tshipembe kana fhano ḽifhasi ḽothe nga vhuḓalo. Fhedzi na zwone ndi zwa ndeme sa izwi na riṋe ri vhathu vhane ra takalela u ṱalela dzi bioskop dzo imaho ngauri kana matambwa o imaho ngauri zwino ndi zwa ndeme uri vhathu vhoṱhe vha ḓi wane vha tshi khou u sa ḓi pfha u nga ri vha khou salela nga nṱhani ha uri avha ambi luambo lwo imaho ngauri.

Nṋe ndi muthu ane a funesa hedzila nyimbo dzine dza pfhi ndi pop music. Ndi funesa nyimbo dzo dzikaho nyimbo dzine nda kona u dzi tevhelela u dzi imbelela muimbi wa muzika ane nda mu funesa ndi hoyu noni ane apfi Adele. Ndi pfha uri nyimbo dzawe dzi a kwama muya wanga na mbilu yawe vhunzhi zwi ṱangana kho amba uri vhunzhi dzi amba na zwithu zwi amba nga zwithu zwine nda ḓi wana ndi kho ṱangana nazwo kha vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha.

Muthu nṋe ndi muthu ane kanzhi ndi takalela fiḽimu hedzi dzine dza vhidzwa u pfi science fiction ndi a takalela u vhona zwori kharali ha vho na maṅwe mafhasi zwa ḓovha zwitshi to itisa hani ha ḓo vha huna vhathu ḓiwana zwa dovha zwa ḓovha zwi tshi to tshilwa hani.

Vhathu vhanzhi vhuponi ha hashu vha shumisa netiweke ya vodacom, mutengo wa hone u a ḓura nyana, a u tu to swikelelea zwavhuḓi.

Ee, ndo no vhuya nda dzi wana ndi tshi khou badela masheleni o fhiraho. Ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ndo vhuya nda ita, nda khakha musi ndi khou renga data nda dzi wana mathina ndo renga data dza maḓuvha a seven nga mutengo munzhi munzhi, fhedzi nṋe ndo vha ndi tshi khou nyaga u renga dza mutengo wa fhasi, wa ḓuvha lithihi.

Data dzi farea nga vhathu vhoṱhe ndi dza Telkom.

Hai, nṋe a thi vhoni zwo fanela uri data dzi vhe na u tshinyala, sa i zwi u tshi ḓo wana tshiṅwe tshifhinga muthu data dzawe dzi tshi khou tshinyala a siho o bva a songo dzi shumisa.

Ndi ndi lunzhi nṋe ndi tshi renga data mobaiḽi data, ndi nga ri zwi nga vha zwi tshi fhira na maḓana na maḓana. Tshine tsha ṱuṱuwedza ndi mutengo.

Nṋe ndi funa u renga dza ḓuvha na ḓuvha liṅwe na liṅwe, nga uri ndi dzone dzine dzi a kona u swikelelea kha mutengo musi ri tshi dzi vhambedza na hedzinoni dziṅwe dza dzi vhege, na dzi vhege, na miṅwedzi na miṅwedzi.

Ndi vhona hu vha Vodacom.

Khaedu ine nda ṱangana nayo ndi uri u ḓo wana tshiṅwe tshifhinga wa renga data dzedzo mara fhedzi u tshi dzi funga, dza vha dzi sa tendi u shuma.

Ee, ndo no vhuya nda dzi shumisa dzi discount.

Kanzhi nṋe ndi renga data dzanga kha bannga, kha epe yanga ya bannga.

Tshithu tshine tsha ntsinyusa ndi mitungu like ndi mitengo, na na hezwinoni zwa uri data dza hone dzi a ṱavhanya u tshinyala, na zwo data dza hone a dzi lengisi no u fhela dzi tou fhufha.

Zwi vha zwi tshi khou ya nga kho uri ṅwedzi uyo data dza hone ndi ḓo vha ndi tshi khou to dzi shumisisa hani, ndi na mushumo mungani une wa ḓo ṱoḓa i dzo data.

Ee, zwo no vhuya zwa itea kha nṋe nda to fhedza ndo foinelwa hanevha vha nḓisedzo tshumelo vha data uri vha kone u nthusa.

Nnṋe ndi wana zwi tshi konḓa, u ḓadza data kha ṱhingothendeleki yanga ngo uri hey, data hedzinoni dzi khou ḓura.

Ndo no vhuya nda wana ndo fanela u ḓadza datha nga u ṱavhanya, ndi musi ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u downloader zwiṅwe zwa tshikoloni.

Nda dzi wana ndi tshi khou ḓadza data nzhi nga zwiṅwe zwifhinga zwa ṅwedzi. Kanzhi zwi nga zwifhinga zwa milingo zwikoloni sa i zwi, hu tshi vha huna mushumo munzhi u no ṱoḓa data nga hezwo zwifhinga,

Nṋe ndi takalela nga app.

Hezwinoni arali ndi si khou shumisa founu yanga ndi a tsima data dzanga. Nahone a thi sokou vula dzi vidio nnzhi nnzhi sa i zwi hu dzone dzo no ḽa data.

Ee, data dza vhaṅwe vhaṋetshedzi dzi a lengo u fhela musi ri tshi dzi vhambedza na dza vhu dziṅwe.

Zwa zwo no leludza, nga uri vhathu vhanzhi vho no vha na dzi WiFi, a vha tsha tou shumisesa data.

Zwine ndi nga mu ṋea zwone ndi zwa uri kha shumise data dzawe nga nḓila yo funzeaho musi muthu ndi si khou shumisa ndi ya tsima. Hu itela uri ndi sa soko u vha na dzi top up nnzhi nnzhi.

Ee, zwono vhuya zwa itea kha nṋe miṅwahani yo fhiraho.

Nṋe ndi pfa zwi si zwithu zwavhuḓi sa i zwi tshiṅwe tshifhinga u ḓo vha wo to kwatsha kwatsha tshelede yo fhedza uri u kone u renga data i dzo, u dzi shumise zwithu zwa ndeme. Wa soko mangala dzo no sokou fhela u sa pfesesi uri hani hani.

Ee, nṋe ndi vhona unga vha to dzi tendela dzi tshi dzula lwa tshifhinga tshoṱhe sa i zwi tshiṅwe tshifhinga muthu u tshi renga data u khou nyaga u dzi shumisa zwithu zwa ndeme, ha bvelela zwiṅwe zwine zwa u fareledza. Hezwinoni tshifhinga u tshi vho nyaga u dzi shumisa u wana dzi si tsheho dzo fhela.

Nṋe ndi pfa mbilu yanga i tshi vhavha vhukuma sa i zwi ngoho ndi tshi vha ndo i renga nga tshelede ya nga nnzhi.

Ee, ndo no vhuya nda zwi ita, tshifhinga tshinzhi nṋe uri u ita hezwo ndi nda, ndi mbo ḓi to saver dzi vidio nnzhi.

Ndi nga vhudza havhanoni vhathu uri, kha vha litshe u fhelisa data nga nṱhani ha tshifhinga data kha dzi to fhela ngo uri dzo fhela nga dzine dziṋe.

Nṋe ndi vhona hu nḓila ya uri vhaṋetshedzi vha wane tshelede nnzhi sa i zwi vha tshi ḓivha uri musi tshifhinga tshi tshi ḓo ḓa thaidzo dza fhela u ḓo dovha wa ya wa renga dziṅwe.

Vha nga shumisa data dzavho dzoṱhe vha nga seiva faila dzi dzhiyiho data nnzhi.

Hai, a thi thu vhuya nda shandukela kha muṅwe muṋetshedzi wa dzi founu.

Ndi zwa ndeme ngo uri a si vhathu vhoṱhe vho no pfesesa luambo lwone lwa tshiisimane.

Ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ndi tshi khou zama u guguḽa zwiṅwevho. Ndi tshi dzi guguḽa nga luambo lwanga lwa Tshivenḓa ndi hone ndi tshi kona u ṱavhanya u pfesesa u fhira nga kha tshiisimane.

Hai, thi vhoni lwo imelwa zwavhuḓi.

Ee, zwi a leludza sa i zwi hu si vhathu vhoṱhe vho no pfa luambo ho lwu lwa tshiisimani. Zwino arali muṅwe na muṅwe a tshi nga kona u amba nga yo nga luambo lwawe, zwi a kona u leludza uri a kone u ṱalutshedza thekhinolodzhi uri u khou nyanga u i shumisa u itani.

Ee, nda ndi tshi ḓo vha ndi tshi shumisa tshumelo nnzhi sa i zwi ndi tshi ḓo kona u dzi pfesesa khwiṋe.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo tshifhinga tshinzhi ndi u sa pfesesa. Zwine nda fhedza ndi tshi vho shumisa edzo tshumelo nga nḓila dzi si dzone zwine a zwi tsha kona u ntshumela.

Ndi ndi tshiṱori na vhatambi hezwinoni zwithu zwivhili zwi shumisana nga nḓila ine arali vhatambi vha tshi khou kona u tamba zwavhuḓi nahone tshiṅwe tshiṱori tsho ṅwalwa zwavhuḓi u pfa zwi tshi nyanyula.

Vha vhe vhudza vhathu uri vhathu vhane vha ntevhelela uri vha si shavhe u phaḓaladza muzika wanga hu itela uri hu kone u kwama vhathu vhanzhi vha yaho nga u fhambanana.

U shumisesa nga maanḓa ndi WhatsApp sa izwi yone iṋe muṱa wa hashu wa shumisesa yone ndi hone hune nda pfha mafhungo oṱhe ane avha hukho itea hayani.

Shandukisa uri zwiṅwe zwithu zwi a leluwa tshifhingani tsha kale wa tshi to thoma wa founa, zwino u ḓi to rumela mulaedza zwi sa zwine zwi dzhena muthethe.

Ine nṋe nda wana i tshi nthusa vhukuma ndi WhatsApp ngori ndi yone ine mafhungo kha tsini a tshimbila ngayo.

Nṋe tshifhinga tsho awela sa izwi tshiṅwe tshifhinga hedzinoni nyanḓadzamafhungo dzi tsho swika hune dza thoma u kwama mutakalo wa muhumbulo wawu sa izwi u tshi vhu khou vhona mafhungo manzhi manzhi nga tshikhala tshithihi tshiṱuku.

Kwama vhudavhidzani sa izwi zwino yo no leludza uri wa ḓi wana u khou kana u davhidzana na vhathu vha maṅwe mashango nga tshifhinga tshiṱuku nahone nga nga mahala.

Ndi nga ri ndi zwa ndeme uri muthu a kone u vha na matshilisano na vhuḓifhinduleli vhutshiloni ha vhukuma ha si ṱouṱu tshila nga kha dzi puḽatifomo dza nyanḓadzamafhungo fhedzi.

Ndi u wana mafhungo ngo ṱavhanya ane tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana a tshi lenga u swika dzi radioni na dzi TV.

Thivhela zwigwada zwa zwitshavha ngauri ndi zwone zwine zwa nwala mafhungo ane avha a kho itea tshitshavhani mafhungo ha mutakalo ha masheleni na mafhungo o imaho ngauri, ndi hone mafhungo a ndavha na ndavha nayo haneyo.

Zwavhuḓi sa izwi i tshi endedza mafhungo nga tshikhaphikhaphi i sa lenge.

U to amba vho ngoho athi thu vhuya vhuya nthusa vho mara fhedzi ndi a fhulufhela uri u nga dzi wana ndi kha nyimele ya shishi ḓo nthusa u kona u davhidzana na vhathu vhane vha nga kona u nthusa nga tshikhathi.

Nṋe ndo no vhuya nda nwala nga u fhaṱa biridzhi ee.

Phaḓaladze mafhungo a ngoho mafhungo ane vha vha na vhutanzi nao a vhukuma vha litsho phaḓaladza mafhungo a mazwifhi.

Ndi takalela u ita dzi vidio sa izwi dzi vidio u tshi kona u vhona muthu na vhuvha hawe nga nḓila ya khwiṋe u fhira nga zwinepe.

Ndo no vhuya nda zwi shumisa u zama u dzudzanya.

Nda ṱangana nadzo ndi uri u ḓo wana tshifanyiso hetsho tshi si tsha tovha tshone hezwo zwine nga tshi sina dzivha dzo no dzula nga nḓila dziṅwevho.

Vhoni zwi tshi ngavha zwa mushumo wa muthu lwa tshifhinga tshoṱhe sa izwi vhathu vha tshi laṱelwa nga dzangalelo nga murahu ha tshifhinga tsho imaho ngauri, muthu hu tou vha na mushumo wa vhukuma wo ḓi linda.

Ndeme ngauri zwi thusa uri tshiṅwe tshifhinga u kono u thusa muṅwe muthu uri a wane mafhungo e ṱhaṅwe huvha hu sina hedzinoni nyanḓadza mafhungo dza matshilisano a dovha a songo vuwa u kono u ma wana hayo mafhungo, a nga vha mafhungo a mishumo a nga vha mafhungo a mutakalo, mafhungo o imaho ngauri.

Ee hai na vhathu thu vhuya nda dzi wana ndi kho shuma na muṅwe muthu saizwi vhone ndi sa tou vha vho muthu ha dzi inthanethe.

Thoma nda dzudzanya ngori ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri muthu a thome a wane ṱhanziela ya uri mafhungo ane a kho ma amba ndi a vhukuma na.

Fulo ḽine nda vhona vhathu vha tshi vha naḽo musi vha tshi vhona dzi vidio dza nḓivho dzine nda vha ndo dzi sika.

Ndi a lingedza u ḓi kala uri ndi so ngo u fhirisa awara mbili nga ḓuvha.

Iṅwe app i ne ya ḽoka app dzanga dzoṱhe dza nyanḓadzamafhungo nga murahu ha tshifhinga tsho imaho ngauri.

Thithisa ngori ndatshi u ḓi wana ndi tshi khou lala nga madautsha lune musi ḽi tshi tsha nda pfha ndo vuwa muvhili wo neta ndi si na mannḓa.

Nda zwi vhona nga maanḓa ndi uri vhathu vha na nzwalelo ya u nyaga u phaḓaladza mafhungo a siho.

Ndi vhona mulandu ngori zwone zwithu zwo fhedza tshifhinga tshilapfu kha founu a zwi na mutakalo wavhuḓi kha muthu.

Zwine nda zwi ita tshifhinga tshinzhi ndi u ya khishini nda thoma u baka ndi tshi khou bikela muṱa wanga ndi zwone zwithu zwine nda zwi takalela zwezwo.

Pfha maluvhi anga o neta vhukuma uto fana zwino ndi khou pfa ndo neta vhukuma ndi u ṱalela tshikirini tsha founu.

Ndi dza uri vha songo fhedzesa tshifhinga tshinzhi vha tshi khou ṱalela tshikirini vha ite vha tshi bvela nnḓa vha tshi vhona vho zwiṅwevho zwa nnḓa.

Tsha tshi kirini ndi tsha mushumo.

Lingedza u awela sa izwi zwi zwa ndeme uri muthu a itea a tshi awela vhe na muhumbulo wawe vha si khou ṱuṱuwedziwa nga zwithu zwine avha a khou zwi vhona kha dzi TV na kha dzi founu.

Ane nda mufuna ndi ngori vho amba mafhungo a ngao fhedzi.

A thithu vhuya vho nda renga tshithu nga u ṱuṱuwedzwa nga muthu kha dzi founu na dzi renga tshithu ngori nda vha ndi na ṱhoḓea natsho.